amasiko engenziwa ngoko andinakuba nayo impendulo ethe vetshe kodwa ngokokwazi kwam ndazi ukuba kuxoliswa nje kwabaphantsi ngenkomo okanye ngebhokhwe.

Kunyanzelekile ukuba abantu abadala nabaza kusikhokelela into yokuba sipheke ukutya okufanelekileyo kwesiNtu babe khona. Enoba bona abazi kusebenza kodwa basixelele nje indlela yokupheka. Futhi le nto ifuna abantu abavukayo. Kuvukwa ekuseni abanye bakwazi ukulungiselela ukutya nje ukwenzela ukuba abo baphekayo bakwazi nabo ukufumana into esiwa phantsi kwempumlo. Ze emva koko kubekho aba ke ngoku baza kupheka kakuhle ukutya kwesiNtu kubekho nabaphakayo.

ingxaki mna kuba le nto iza kunceda into yoba abafundi bakwazi ukuqonda izifundo zabo futhi bakwazi ukuncokola nokuthetha kakuhle kwigumbi lokufundela, besazi ukuba yintoni abayaziyo nabangayaziyo kwesisifundo nje sisifundayo.

KwaXhosa ukulobola umfazi kuthetha ukumanyanisa iintsapho ezimbini nanjengokuba bezingazani kodwa zimanyaniswa ngabantu ababini abacebe ukutshata. Abantu abathengiswa kodwa yindlela nje yokubonisa imbeko yokungaveli uthathe nje umntwana wabantu uyokumsebenzisa kwenye indlu ungakhange uncokole nabazali bakhe okanye intsapho yakhe ukuze nazane bhetele nani. Khona ukuze naxa kunokuvela ingxaki nikwazi ukuthetha nihleli nonke futhi kukho uxolo nemvisiswano. Ukuthenga kuthi kufana nokuya kwivenkile uyokuthenga into obungacebanga nokuyenza loo nto. Kanti ezi ntsapho zimbini xa kukho olobolayo zimanyana kakuhle futhi kuyonwatywa. Ibalulekile ke ilobola kuba yindlela yokubonisa imbeko yokuba awumthathi nje umntwana wakhona kodwa ikhona into oyishiyayo khona ukuze bayibone nendlela wena oza kumnakekela ngayo umntwana wabo.

Ukuba singangabantu abahloniphanayo, abantu abanoxolo, abantu abanemvisiswano, abantu abakulungeleyo ukumamelana, loo nto ingenza kube lula into yokuba sikwazi ukuqondana kakuhle ngokokuba asifani ngokobuhlanga, inkcubeko, inkolo okanye ubuNtu besini. Ngokokuvisisana nokubonisana uthando omnye komnye kungenza kube lula ukuqondana kakuhle.

Umntu ongumama uyakwazi ukudibanisa intsapho. Uyapheka, uyacoca endlini, ufundisa abantwana ngendlela abamele baphile ngayo, ngendlela abamele bazenze ngayo izinto. Futhi ukwancedisa umyeni wakhe ekwenzeni izinto ngendlela ebemele azenze ngayo. Ukufundisa kwakhe intsapho yakhe nabantwana loo nto yenza into yokubana intsapho ihlale inoxolo futhi kukhuthando nolonwabo entsatsheni.

Ukuba ungumntu okulungeleyo ukumamela nokubonisa uthando uza kwenza kanye le nto yenziwayo kuba ngokufanayo naye unqwenela into yokuba unkosikazi wakhe athi xa efika kwelakhe ikhaya enze into eyenziwayo, ingabi ngathi ngokutshata kwabo bohlukanisa iintsapho nje ezi zimbini. Ngokumntu ngenxa yothando, uvelwano, inceba, ububele nokufuna nje ukuba kubekho uxolo wenza le nto yenziwayo angafiki atshintshe izinto.

Eyona nto ndiyithandileyo yindlela yokuqhubana nabantu, indlela yokubonisa ubuntu, ukunceda umntu enoba uyamazi okanye awumazi bonisa ububele kuye kuba awuyazi ingomso into yokuba ungawelela kuye udinge kuye uncedo. Kubaluleke gqithi ukubonisa uthando, ukuba novelwano nenceba kuye wonke umntu kungakhathaliseki ukuba umdala, umncinci uloluphi uhlanga futhi ukholelwa entwenini na.

Nam andinothi ndingumntu obhetele apha ekuthengeni izipho kodwa eyona nto ndinokubacela ukuba baze nayo mhlawumbi ingaba butywala, ukutya, imali okanye impahla abanokuyithengela umtshana. Into umtshana angasoze ayilibale okanye izinto zegumbi lakhe lokulala.